Into endinoyenza kuthatha olu ubisi ndilibeke endaweni apho lizofumana ilanga khona, mhlawumbi ndilifake kwikhonteyina ndilibeke ke endaweni apho lizobe lixhomene nelanga. Emveni kweeyure ezimbalwa ndizawuthatha elo bisi ndilufake endlini ndiliyeke likhulishe dawuni. Emveni koko ke, ndiphinde ndiluthathe ngosuku olulandelayo ndiphinde ndilibeke phaya elangeni, libethwe lilanga ndiphinde ndilithathe. By the third day lizawube selijikile lilubisi.

Ziluncedo ngolona hlobo lukhulu ezo nkukhu mayelana nendlala. Iinkukhu ziyakwazi into yokubana zizale amaqanda. Loo maqanda angasetyenziswa for ukwenza noba sisidlo sasekuseni. Kwaye iinkukhu ziyanceda ngamanye amaxesha ngohlobo lokuthi ziyakwazi uba sizixhele yenzele sizoba nesishebo sokutya ekutyeni kwethu kwesapha ebusuku.

Eyona nto iphambili iye ifike apha engqondweni kwam yinto yokubana ndingathatha loo mhlaba lowo ndityale umbona. Andizukutyala mbona wodwa kodwa ke ndawutyala umbona ndityale neveji. Ispinatshi, ikhaphetshu, amathanga ndityale nazo ke neebhitruthi. Ngolo hlobo ndingayilwa indlala kakhulu ndisebenzisa wona loo mhlaba.

Ndingayisebenzisa le nkcazelo ngohlobo loba apha phakathi enyakeni andinoba ngumntu ojonge ekuthengiseni iigusha kakhulu kodwa ke kuthi kusawufika ixesha likaDisemba ibe lelona xesha ndilisebenzisa for into yokubana ndithengise iigusha. Apha phakathi enyakeni ndingafowukhasa entweni yokubana ndizondle iigusha yenzele into yokubana xa kufika uDisemba, athi efika uDisemba zibe zintle iigusha zam zikwazi futhi uthengeka.

Eyona nto iye ifike phambili apha entloko kum yinto yokubana abantu baseMzantsi Afrika abanalo ulwazi lokuba singayiqala ngaphi into yezolimo ephilayo, organic farming, i-access to uba kwenziwa njani kuze sikwazi ukwenza ezolimo eziphilayo. Yinto yokubana asinalo ulwazi. Uba singafumana ulwazi lokuba senze njani kuze sikwazi ukufuza from kwezolimo ephilayo, yiloo nto nje qha.

Umqwayito weepesika kulula uwenza. Into oye uyenze kukuvuna ezo pesika emithini yakho yeepestiki, uzithathe uzibeke endaweni ezoba nespeyisi apho umoya uzokwazi ungena khona and ilanga likwazi uxhumanana nazo. Uyawuzibeka ke kuloo ndawo uzibeka kuyo inomoya inalo nelanga kuphele iintsuku ezimbalwa. Ziza kuswengca zibe ngathi ziyabola kodwa ke emveni kwexesha ziye zihambe zibe ngumqwayito.

Into yokuqala endinoyisebenzisa kuze siavoyide ingxaki enjengento yokubana kungabikho imvula yinto yokubana xa kuthe kwanetha sikhe amanzi sigcwalise iifatyi ezininzi, ibe ngamanzi lawo esizowasebenzisa mhla kungekho imvula. Okwesibini, into esinoyenza yinto yokubana sakhe i-borehole, apho ke amanzi azosuka phantsi komhlaba.

Emveni kokuba umbona uwutyayile, uthi usemncinci uwuhlakulele ususe ukhula arawundi wona. Okwesibini, athi esokhula even ngaphezu koko uye uwuseze, ufake ii-chemicals for ubulala zonke ezaa rhorho zikhulayo phaa kuwo umbona. Okwesithathu and okokugqibela, umbona ufuna umana ususa lonke ukhula olu lu-around wona athi esoba mdala yenzele kuphume izivuno ezihle.

Indlela yokuqala yokufumana imali ngesivuno sakho sombona yinto yokubana uwuthengise kwizitolo ngezitolo. Ungakwazi ukuthengisela izitolo ezinjengooSpar, even ii-wholesale, umbona. Okwesibini, uyakwazi uthengisela umbona abantu abaphila neenkukhu, ubathengisele umbona bayawudinga. Okanye uthengisele abantu abaneehagu umbona. Zininzi iindlela ongenza ngazo ukuze ufumane imali from isivuno sakho sombona.

Eyona nto ilula enofanele uba yenziwe kwi-case enje yinto yokubana sibe ne-vet, ugqirha wemfuyo okanye ugqirha wezilwanyana, yena mntu unosicebisa kakuhle ngento ekufanela ndiyenze as umfuyi weegusha okanye weenkomo.

Iimbotyi zi-healthy kakhulu, ziyawakha umzimba, zizakhamzimba.

Ndingatyala iikhaphetshu, ispinatshi, ndingatyala iikherotsi, ndingatyala ibhitruthi. Ezo , leyo imifino iyakwazi ukukhula nangentwasahlobo.

Kuze kuze ndikwazi ukuvelisa iziqhamo ezintle from umhlaba omhle kufanela umhlaba lo ndizotyala kuwo ndiwudibanise nomgquba weegusha okanye if andizukwenza loo nto leyo fanele umhlaba wam xa ndityala ndiwudibanise nefethelayiza so that iziqhamo zam zizoba zihle. Ngaphandle kwaloo nto igadi okanye loo mhlaba lowo ndizotyala kuwo fanela ndiwulime more than kayi-two a, a year.

Umbona uyakhula ngakwindawo engaselunxwemeni and ukhula kakuhle. Enye into ekhulayo ngaselunxwemeni ngamathanga.